Dumelang ke leboha monyetla wa ho fana ka maikutlo ka lebaka la hore sekolo sa rona se se se na le dipapadi tse itseng, ke kopa hore le tlatsetso ka papadi ya chess dipapadi tsa bohlano hobaneng ke re chess e matlafatsa monahano o tibileng chess e ruta bana ho nahana ka pele ho etsa dipheto tse bohlale le ho rarolla mathata ka botsitso, e matlafatsa boitshwaro le mamello. Bana ba ithuta ho lebella ho fihlela motsotso wa bona. Le ho nka dipheto tse nahaneng hantle, e tlisa thollo e sa ipapisitse le matla a mmele, e fa monyetla ho bana bohle ba batona le batshehadi ba baholo le ba banyane hore ba tle ba hlodisane ka toka. Melemo sekolo e tla phahamisa maemo a sekolo dithutong. Bafuputsi ba bontshitse hore bana ba bapalang Chess ba atleha haholo dithutong tsa Maths le Science e fa sekolo. Tlotla meketjaneng ya dipapadi tse bohlano. Sekolo se ka ikopanya le di tlhodisano tsa chess tsa tikoloho le naha. Ke ya leboha.